Hape motswalle ho tlo ba le di-award-e tsa mmino oo ke o ratang. O ya tseba hore mmino o ko rata hakakaang motswalle wa ka. Jwale ke batla re ye moo ke se ke bolokile tjhelete e tla re lokela re le babedi. Ke bolokile tjhelete e tla re lokela re le babedi metswalle. Ho ya le ho kgutla le dijo ko pele. Jwale ke batla hore nna le wena motswalle re apare diaparo tse tshehla, diaparo tse tshehla le dieta tsele tsa rona tsele re neng re di apere selemo se fetseng ka kgwedi ya Mmesa. Ke a tshepa motswalle o tlo tsamaya le nna re tlo ya moo re le babedi. Re lo shebella mmino o monate.

E ka se utlwisisi mmino wa ka lona ke a le jwetsa. Mmino ona o ne o mamelwa ke ntatemoholo wa ka. Ke mmino o batlang hore o dule fatshe, o nahane, o shebe hodimo, o mamele. Mamele molaetsa ke mmino ona wa molaetsa ona, ene hape o bohlokwa haholo mmino ona. Ke a le tshepisa hore mmino ona o hloka hore o dule fatshe kapa hona ho paqama, o mamele, o tlo utlwa molaetsa o tsamayang le mmino ona.

E mong wa bashanyana ba Afrika Borwa ho thwe o se a ilo bapalla se seng sa dihlopha tsa ko mose tsa kwana mose. Empa o ntse a bapala mona Afrika Borwa. Sena se ya makatsa hobane ho se ho fitile le selemo ho thwe, aa, aa tjhe o ilo bapala kwana mose empa o ntse a le teng mona. Jwale sena se ya bontsha hore ntho ena ke maka. Ke maka hape motho o ka se tshepe dintho tsena kaofela tse hlahiswang mona ho di-social media.

Nomoro ya ka ya tshireletso ke e entse ka sehopotso sa ka sa tswalo ya ka, ka se kopanya le tswalo ya motswadi wa ka. Ntho ena ke ntho e dutseng kelellong ya ka. E ka se ke ya ya nlahlehela.

Di-call-o tsena, e hlile di ya hlekefetsana ho bua nnete. Di hlekefetsana haholo di-call-o tsena. Seo nna ke se etsang ho qoba ho qoba ntho ena. Ke a ke a di boloka, ke a di boloka hore ke se hlole ke fumane di-call-o tse tswang ho dinomoro tseo ka hobane di a re hlekefetsa ho bua nnete.

Dumelang router ena ya ka e ke e sebedisang e senyehile. Jwale ne ke batla ho botsa hore nka e fumana jwang e nngwe? Hoba ke a e hloka ke e sebedisa for mosebetsi wa ka. Ke e hloka haholo. Ke lekile ho e bula hoseng empa ha ho na phetoho ho ntse ho tshwana. E ile ya itimela feela maobane bosiu e ile ya itimela. Ka ijwetsa hore mohlomong ke ka lebaka la motlakase. Empa hoseng tjena ke re, ke ya e bula, ha a, ha e bulehe hohang. Ke kopa thuso.

Ntho eo ke e etsang tsatsi le letsatsi ka mohala wa thekeng. Ke ho founela e mong ya moratuwa wa ka. Ke mo founela tsatsi le tsatsi. Ha ke robale ke sa mo founela hohang akebe ka robala ke sa mo founela. Ka hobaneng ke ntho e leng hore ke itlwaeditse yona.

Ntho ya pele eo nka e etsang, ho tle batho ba tsebe hore ke rekisa data. Nka etsa dipapatso moo ke bontshang batho teng hore ke rekisa data, hape nka jwetsa baahisane le yona metswalle ya ka. Hore e nthuse ho fafatsa taba ena e jwetse ba setjhaba seo ke dulang ho sona hore, ke rekisa data, data for seyalemoya.

Ho ya ka moo ke bonang ka teng, ho bohlokwa hore seyalemoya se nne se qhobehe ka ho fana ka lesedi mabapi le maemo a lehodimo. Ka hobane ke a tshepa ebile ke a tseba hore ho ntse hona le batho ba baholo bao ba mamelang seyalemoya ka mehla le matsatsi. Sena se ka thusa haholo ho bona hore ba dule ba nne ba thola tsohle tseo tse etsahalang. Ka mabapi le maemo a lehodimo.